Ntho e hlahellang di-magazine ke ditaba. Mme batho ha ba batle ho salla morao ka ditaba. Ho thola e le hore batho ba ba ngata ba reka di-magazine for yona ntho eo.

Mabaka aka tswa a le mangata hore re tle re kgone ho patala kontraka eo. Hobane e katswa e le hore o lahlehetswe ke mesebetsi ha o sa kgona ho e patala.

Ke taba e le tse ntle, wa di fafatsa. Empa ha e le tse mpe tsona o di tlohella feela di le jwalo.

Wi-Fi hotspot tsa mahala tse ngata di a sebetsa. Hobane ke tsona tse leng hore di kgona ho re tswela molemo.

Re lokela ho letsetswa dipina tse leng hore le tsona di hlaha mona Afrika Borwa. Hobane seo se tla etsa hore batho ba binang le bona ka mona Afrika Borwa ba kgone ho tsejwang. Ebile ba kgone ho fumana ntho e leng hore e tla kgona ho hore ba kgone ho tswella pele ka tsa mmino wa bona le maphelo a bona.

Ho thola data hase ntho e kalo. Hobane o ka thola data hore o tle o kgone ho sebetsa ka marangrang, a eleng hore ho tholahala for mohaleng ka ona.

Data ha o sa e sebedise, o etsa hore e seka sebetsa. Ebile ha o batla ho e sebedisa, ke moo ha o light-a o etsa hore e se kgone ho sebetsa.

O na le ntho e ba reng ke le router. Ebile yona o ka e sebedisa ka mokgwa o batlang ka teng le ka nako e nngwe le e nngwe o batlang ka teng.

Baholo ba rona ba ne ba sebedisetsa dikoranta ho rekisa le ho kenya dikuku. Ebile bo ntatemoholo ba rona bona ha ngata ba ne ba tsuba ka tsona.

Di-subscription ke dintho tse leng hore dia bontsha hore o tlamela ho latela melao ya ho sebedisa ntho e itseng ka tsela e jwang.

Ba nkgopisa ka ditsela tse ngata tse leng hore re di tsebe. Mme hona le batho ba nang le tsebo ka tsa Wi-Fi ho fetisisa le batho wa entseng dintho tsona tsa Wi-Fi. Ho tshwana le batho ba eleng hore ba tswa sekolong ho sebetsa ka di-computer tsa technology.

Ho dula nako e ngata ka Wi-Fi hwa bontsha hore ha o ha o e sebedisa o le mong. Mme ha e fela pela nako ke ha o tla bona ho re Wi-Fi ya hao ha o e sebedise o le mong. Empa ho na le ba e leng hore ba e sebedisa ka ntle ho tsebo ya hao.

Nka hlahella TV-ing nka ikutlwa ke thabile. Hobane ha se mang le mang a hlahelang TV-ing.

Hobaneng ha dithapo tse di kentseng le re di tla sebetsa marangrang kajeno, empa hona nko e tswang lemina. Ke kopa hore ha ho e be dintho tsena di sebetse, le ka tla le tlo ding le tlo di di ntsha hobane ha re tlo tsieleha seha hantle ka letshoho re tshohile hore ho tla etsahala dintho tse leng hore ha re di tsebe.

O ba bolella hore ha e sa sebetsa. Mme le wena o leka hore o kgone ho fumana tjhelete ya ho e patala hore ke kgone ho sebetsa. Nakonyana eo e sa sebetseng o tla ba jwetsa hore ha o kgone ho e patala. Ebile wena o ntso tseba hore wa e sebedisa ka nako enngwe le e nngwe eo oe batlang.

Mmuso ha o kene ho be le Wi-Fi e re sebedisang. Hobane ho tla batho ba di-private tsepa haebe Wi-Fi ya hao ya sokodisa. Ke bona batho ba di-private be tlang ho tla o lokisetsa yona. Mme ba ba o batle tjheletenyana e nyenyane hore ba o lokisitse yona. Haeba e ne e le ya mmuso hobane ba ne ba ke ke ba o batle tjhelete ho hang.